Ke sebedisa internet hore ke kgone ho shebella dibapadi tsena tse ke di ratang ka pelo yaka kaofela. Ha e le hore ha di hlahe television-eng kapa ho sona seyalemoyeng. Ke tlamela ke fumane data ke kene marangrang mona, ke ba shebelle.

Ausi wa ka ke motho ya na rata ho baka dikuku haholo ene ona baka dikuku tse monate. Nou jwale ha jwale o butse besakga ya hae e rekisang dikuku, o rekisa dikuku plek-e tsena kaofela.

Sehlopha sa ka se na le dintho tse re di bitsang ke di sponsorship-i. Le tsona di-membership-i. Ke tsona tse leng horeng re reka metjhini ka yona dintho tse hlokahalang. Le ha ntse re win-a bo di-tournament-eng, monana re fumana ditjhelete ke tsona tse re thusang hore sehlopha sa rona se dule se kwetlile.

Ha o bapala E-sports, o kwetlisa kelello, kwetlisa kelello hoba ke yona tsela ya hore o fumane o bapala tsa dipapadi tseo o sa kgoneng hore ebe o ka di fihlela. Jwalo ka ha e le mosebetsi wa hao. Jwale Esports ke tsela ya hore le wena o be teng moo marangrang.

Papadi ya bolo, papadi ya bolo re e rata ha bohloko le metswalle ya ka. Re ka shebella bolo letshehare lena kaofela, bolo ya maoto. Letshehare lena kaofela re ipuletse fela re shebelletse bolo le metswalle ya ka.

Sehlopha sena ke a se rata ha bohloko hoba sehlopha sena ke sona ke se ke se tshehetsa ho tloha bonyaneng ba ka. Ke se rutuwe ke ntate ntlong, ntse ke se rata le hana jwale.

Motho e mong le e mong o lokela hore ho be le ntho ya e ratang, ya ratang ho e etsa ho sebedisa nako ya hae ho yona. Ebile e mo kwetlisa e thapolla le kelello. Motho e mong le mong o tlamehile a fumane ntho ae etsang. Dintho di ngata tse motho a ka di etsang ona, o tlamela o fumane e wena eo loketseng ebile e tla o sebeletsa eo thusa eo kwetlisa thapolla le kelello.

Ee, ho monate ha ke shebelletse le bona lapeng hoba ba nketsetsa modumo le nna ke ba etsetsa modumo. Ebile re shebella hantle, kaofela re dutse hamonate ya kwatileng, o kwatile, empa wa tseba hore e sebetsa jwalo.

Eya, o ntse o le moithuto wa sekolo se seng, o ka kgona ho tla o tla ikwetlisa le rona. Empa o tlamela o pote ofising. Mme o siye mabitso le hore o dula kae le hore lebaka la hore o be teng mona ke lefeng, e leng ya ho ikwetlisa. Ba tsebe hore ho na le motho ya tshwanang le wena ka sekolong.

Ke ne ke batla ho leka basket ball le yona chess le yona rugby. Ke dipapadi tse ke di ratang ha bohloko tseno hore ne ke batla ho di leka, ke di bapale. Ke raye bolo.

Ha o batla ho ba sebapadi se hlwahlwa sa bolo, o lokela ke ho ikwetlisa letsatsi ka letsatsi o ikwetlisa, o ikwetlisa ka pelo ya hao kaofela. Mme o sebedisana le dibapadi tse ding tseo o bapalang ka tsona le tsona sehlopheng sa hao. Mme o kene, o kena sekolo hobane buka di batla le ka kelellong, o bo ntse o ikwetlisa.

Eya mo-Afrika e mong le e mong o lokela hore a lo matha Comrades Marathon. Hoba nthwena ya o thusa hore o dule o kwetlile mmeleng monana. Ebile o na le nthonyana eo o tla e thabela. Ha o sheba bo dinepe tsa hao, ke ntho e nka e etsang ka pelo kaofela.

Haeba o rata dipapadi, o lokela ho hlompha le ho ikwetlisa ka mehla le mehla letsatsi le letsatsi. O hlompha le baikwetlisi ba hao, o na le pelo ebile o na le mamello, sekolo o tlamehile o se kene. Hoba dipapadi tsena di batla motho ya butseng le ka hloohong ka hodimo ka mona, ho bohlokwa ebile o kgona le ho iketsetsa lebitso ka dipapadi.

Batho ba dula ba kobile melala ebile ho sheba mehala ya bona letshehare kaofela ha wa lokela mahlo a bona, hoba e tla wa senya. E tla wa senya mahlo a bona le ditsebe hoba ba dula ba kentse di-headphone, e tla ba thuba meropa ya ditsebe nthweo.

Ke a di rata video tsa bona hoba ba o bontsha ntho enngwe le enngwe, e leng hore wena o ke se tsebe ha feela o sa etse mosebetsi oo wa bona. Jwale nthwe ba e etsang ke bona e le ntle. Ba kgona ho etsa hore o utlwisise, o bone ka pono ya motho e mong seng ya hao feela, o tsebe le dintho tseo no ntso o sa tsebe wa di tseba.